Kukufaka iqhiya entloko xa xa intloko yakho ungayenzanga kakuhle okanye xa ufuna nje ukuhlonipha kancinci, uthi iqhiya kancinci uveze ke into yakho kuba sesisesona sizwe sidayivesi xa ndisitsho. Ufake nelokhwe, ibe ndana kwenzeke uzawuthi xa uphaka uphakela abantu ungade uvele ke ezona nyama zakho ke ezithandayo kwaye ezithandwa nangumyeni wakho, zivelele abantu. Injalo nje indaba, unxibe ke uhlonipheke, unxibe amabele akho abe rayithi, uwafihle kakuhle. Kodwa ke uthi xa uzijonga nawe esipilini uba uyazithanda uyazingca ngawe.

Hayi, noko ke le andiyisapoti kuba abantwana kufuneka balazi ulwimi lwesiNgesi kubana lolona lwimi abantu abanintsi bake bathi noba bexakeka kwezi ezinye izilwimi bakwazi uba batholane khona, bakwazi bathethe ulwimi olunye. Xa seke uthatha olwimi lwasekuhlaleni, izawubambi xa suhamba ke funeka ubone amazwe okanye uthethe nabanye abantu abangalaziyo olu lwimi lwakho usuba ube offended abantu xa bethetha bodwa bengakufaki wena kuba uzawuthi, awu kuba mna ndinje.

Noko ke ndingulo mntu ke okhule emamela itivi kakhulu amamele nomculo kwitivi kuba oomakhulu bam babe ngabantu abaphangelayo, bephangela emakhitshini noomama bethu babe ngabantu abaphangelayo. Andizazi ncam ke izixhobo abantu abake bazisebenzisa ngoba nalo mntana owayethanda uhlala ekhaya abukele itivi.

Elokuqala ke lokuba kufowunelwe wonke umntu ukubana makaze nixelelane yonke into efuneka yenzeke ninonke nilusapho, ingabikho laa nto yobana kufowunelwe lo, lo afowunele loya, loya afowunele lo. Nendaba yemali ingase nje idiskhaswe nguwo wonke umntu. Yonke into efuneka yenzelwe kulo mngcwabo idiskhaswe nguwo wonke umntu eva kuba iyacapukisa kwaye abanye abantu abayithandi laa nto yokubana babe befunwa iimali. Ngoku ke xa ufumaniseke ukubana omnye akanayo kwayiloo mali, nkosi yam. Uyaziphandela okanye uphandela yena nabantwana bakhe kube sekugqityiwe ubana makukhutshwe imali engaka.

oosibonda kaloku ngabo abaqula amatyala kwaye ngabo abamamelayo into yobana abantu abanezikhalazo zithini, izinto zihamba kanjani elalini, zeziphi izinto ezingaphathi kakuhle ilali kube yiloko naloo nto. Because andibazi ncam ubana abanye oosibonda, kukhona aba sibonda abarayithi kubekho abarongo ke kuba abanye bayakhwabanisa.

Umvubo kaloku kukutya okulungisiweyo. Ndingathi yipapa, hayi ipapa, ngumphokoqo. Umphokoqo wakho ube ngumphokoqo omnandi. Xa ugqibofaka umphokoqo, uthi masi uhlanganise uhlanganise loo khombo utye. Ndingatsho ke ndithi yikhombo emnandi xa ndinokubacacisela, ezimbini qha engamasi nomphokoqo.

Umleqwa yiyona nyama emnandi kwaye yiyona nyama iba mnandi ingaqheleki ingafani nezinye inyama kuba amathambo wayo xa uthi uyawacaba aphuma owona mongo umnandi nenyama yakhona iba mnandi. Umleqwa nguwona nyama imnandi apha enkukhwini kube kuze kwezi nkukhu ezingoolamthuthu, kodwa ke inkukhu engumleqwa yeyona nyama endizingca ngayo.